Ba isiwe ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi gore ba kgone go direla batho bangwe mesebetsi mme le bagodi bao ba seke ba tshwenya bana ba bone le ditlogolo tsa bona kwa motseng.

Ke go ba fepa dijo le go netefatsa gore ba tlhapile mme ba skoon.

Lelapa se tshwenya batsofe lelapa le tshwenya batsofe mme di ba.

Batsofe tshwanetse ba dule gae mme ba seke ba dira selo ba tlhokomelwe ke ditlogolo tsa bone.

Ke tseba lefelo lengwe mme a ke sa gopola leina la lone mme le mo gaufi le mo mme le tlhokomela batsofe ba robala koo mme ba lelapa ba kgona go tla ba etele batsofe bao, ba direla batsofe bao dilo tsotlhe.

Ke akanya gore e sentle ka gonne e fa batsofe madi a gore ba kgone go itlhokomela le fa ba sa sebetse.

Ya ba thusa e le tota ka gonne batsofe ha ba sa tlhole ba bereka mme bangwe ga ba kgone go bereka so ke ka foo ba itshepeletse yona madi ao gore ba kgone go itlhokomela kwa lapeng.

Ke ka foo batsofe ba tla humana dikarata tsa gore ba tshware ba kgone go fumana madi mo go tsone mme ba kgone go itlhokomela ka karata eo.

E ba thusa go le tota ka gonne ga ba ntshe madi ka fa dipotleng tsa bona gore ba tlhokomele motsofe mme motsofe o o ga e be morwalo mo go bona ka gonne o na le madi a gagwe mme ba mo thusa ka madi a gagwe.

O fumana madi a pension ka dingwaga di le sixty ka gonne batsofe bantsi ba ya pension-eng ka dingwaga tseo mme ga ba sa sebetsa.

Go ka oketsiwa dipetlele tsa mahala kwa magaeng.

Go ka nna le di-ambulance ka fa gaufi gore batsofe botlhe ba kgone go e fitlhelela ka bo gaufi.

Go botlhokwa ka gonne batho ba kwa mekhukhung o tla kry-a ba sena madi a go palama tekesi or a go fitlha kwa ditleliniking tse di leng kgakala le bone mme fa di ka fitlha gaufi le bona ba ka kgona go di fitlhelela ka bo gaufi mme ba sa ntshe madi.

Ke mokhutlhwane, STI, go opiwa ke tlhogo le go bolawa ke mala.

Government-e ga ena madi a go dira ditleliniki di le dintsi and-e fa tliliniki e le kgakala le baagi e ba ama ka tsela e e sa siamang ka gonne baagi ga ba kgone go fitlhelela thuso ka bonako.

Balwetse ba tshwanetse go founela ambulance mme e ba ise kwa tleliniking tsa kwa kgakala e le tota gore ba kgone go fumana .

Di-nurse di tseya dinako tsa bone go thusa balwetsi mme balwetsi bangwe ba feleletsa malwetsi a bona a le worse ka gonne di-nurse di gana go ba thusa.

Tleliniki go tlala go le gontsi ka gonne di a belega mo magaeng so ke ka foo balwetsi ba ya e sa le phakela gore ba kgone go kry-a go sena batho mme e nne ba mathomo.

Gore ba kgone go ba belegisa e le ka pele mme ba sa emela gore ba kgone go thusiwa.

Dipilisi le ditlhare tsa bone di ka isiwa kwa metseng ya bona kwa gate-ing gore ba kgone go di fumana ka bo gaufi.

Balwetsi ba ka fumana thuso ka bonako mme sukiri le dikgatelelo tsa madi di a seye kwa godimo thata mme ba kgone go di thusa e sale ka bonako.

Ke ka foo go ka diriwa di-donation-e gore gore government e kgone go dira di-clinic tse dingwe tse di tsamayang mme e be tse dintsinyana mo magaeng.

Nka donate-a madi a le mmalwanyana a nka kgonang go go isa ko clinic-ing eo gore ba kgone go fumana dilo tse di tlhokegang gore ba thuse balwetsi bangwe.

O tshwanetse go ya kwa ditleliniking nako ngwe le ngwe o check-e malwetse a majwalo.

Ba ka isiwa kwa bathong ba bue le bona mme ba ntshe se se leng mo mafatlheng a bona mme batho bao ba ba kgothatse gore dilo di ka siama.

Ba ka ba botsa gore go ka siama mme ba isiwa kwa di-self defence classes gore ba kgone go itwela fa go lwewa.

Go tlhokega gore go ka tokafadiwa dilo dingwe mo ditirelong tseno.

Kwa teropong go na le dipetlele le ditleliniki di le dintsi mme ga di tlale ka gonne ke tse dintsi .

O ka leletsa ambulance mme ambulance e go wena go go thusa ka fo o gobetseng go na mme e go pholose.

Lebaka ke gore di-ambulance ka bontsi tlebe di tswile di ile go pholosa batho bangwe mme tse dingwe ke be di eme mo convoy-eng gotla go wena ka gonne batho ga ba tlhompe ditsela tsa di-ambulance ba no ema mo pele ga tsona.

E mpontsha gore puso ga e a ikemisetsa go thusa batho ba ba senang madi.

Ke di-ARV dipilisi tse ba di nwang letsatsi ya letsatsi gore di hafole bogale jwa bolwetse bo.

Ke ne ke ka bua le batswadi ba gage gore ba nne ba mo beile leitlho gore wa dinwa or jang mme ba mo gapeletsege gore a dinwe.

TB ke bolwetse jwa go felelwa ke moya mme o hema boima fa o le kwa ntle mo moweng o sa siamang.

Ke ne ke ka bua nnete gore ba kgone go nthusa mme ba mphe ditlhare tse di siameng for nako eo tsa gore di mpholose.

Kalafi ya HIV ke mahala mme ba e diretse go pholosa batho botlhe ba ba nang le yone mme ba iphumana mahala kwa ditleliniking.

Fa mme or rre wa lesea a na le yone mme ba sa dira dilo tse di siameng, ba sa nwa dipilisi tsa ya teng mme ba fa ngwana dipilisi tsa a sale ka mo maleng ke ka foo a ka e kry-ang.

O tshwanetse go nwa ditlhare tsa go dira gore HIV e sa fetelela kwa go ngwana mme le fa a fetsa go belega o tshwanetse go fa ngwana ditlhare tsa gore le ka foo if e fetsetse go yena e fele e fele fela fela e se tlhole e ba teng.

Ngwana ha ka tswa a sa siama sentle mme a tlhoka go tlhokomediwa ka pele ke di ke batho ba kwa ditleliniking mme fa a le kwa hae a ka se kgone go tlhokomelwa mme ngwana ka lose-a botshelo jwa gage.

Ba Lefapha la Pholo e tla dira gore bangwe ba ba lwalang ba e humana gore ba kgone go fola ka bonako.